Re apara diaparo tsa setso eleng jikisa le tuku tsa mmala o mo blue. Mme mo dinageng tse dingwe ba apara ditshega, ditshega ga di se apariwa thata ka ntlha ya dilo tse dintšha tse di etsagalang mo lefatsheng.

Moaparo wa setso o ka se apariwe ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference, moaparo wa setso o siametse mediro ya setso.

Moaparo wa setso o ke naganang gore o montle ke moaparo wa baPedi. Ke rata ka mekgwa ba kopanetse mebala ya teng ka teng.

Diaparo tsa setso di siame, mme ga di na thotloetso epe mo goreng motho wa mosadi o apara diaparo tse di yang. Diaparo tsa setso di siame, mongwe le mongwe o apara se a ikutlwang a lokologile mo go sone.

Diaparo tsa setso di farologana ka mebala le ka go rukiwa ga tsona. O kgona go farologana gore ke tsa setso se sefe le ka dibaga tse motho a di apereng.

Mosadi o nyetsweng o tshwanetse go apara sentle ka botlotlegi, a se ke a apara moaparo o o bontshang dirwe kana dilo tsa ka mogare. Mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse go apara ka tlhompo le seriti.

Diaparo tsa seTswana di dirwa ka letlalo la diphologolo, bogolo jang letlalo la kgomo, podi kgotsa phooko. Moseme gompieno, diaparo di dirwa ka moseme mme o nang le mebala e e tseneletseng jaaka bosetlha, botala, borokgwa kgotsa bosweu. Seshweshwe ke mosime o nang le di-pattern-e tse di tlwaelegileng. O tumile mo Aforika Borwa. Letlalo le ne le bontsha bogale, seriti le boikarabelo. Seshweshwe ke letshwao la tlotlo le ngwao. Moseme o mebala o bontsha boitumelo, tlotlo le boikgantsho jwa setso. Satin kana silk e bontsha bokgoni le seriti, bogolo jang mo meaparong ya basadi ba ba golo kgotsa ba ba nyalwang.

Kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi e ama kamano ya ngwao, seriti le boitshupo jwa basadi mo setšhabeng sa seTswana. Boitshupo jwa ngwao le seriti, diaparo tsa basadi di bontsha tlotlo ya setso, bogolo jang mo ditiragalong tsa ngwao jaaka bogwera, bojale, lenyalo le ditiro tsa borapedi. Go supa maemo a botshelo mo malapeng, diaparo tsa basadi di ne di supa maemo a gagwe mo setšhabeng, go amogela le go fetisa melao ya setso. Diaparo di ne di dirisiwa go ruta basetsana ka boitshwaro, tlotlo le go ipaakanyetsa botshelo jwa bokgarebe, go supa motho botho le maikutlo. Mebala le mokgwa wa go roka di ne di ka bontshang maikutlo a mosadi jaaka boitumelo, kutlwelobotlhoko kgotsa tlotlo.

Mo nakong ya gone jaanong, diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le fashion-e ya segompieno. Go ya ka gore moroki oa be a naganne eng kana wa be a na le setshwantsho sefe fa a roka, mme a ka kgona go kopanya tsone ka bobedi

Diaparo tsa setso di re gopotsa le gore lemosa gore setso se salwa morago. Ebile di botlhokwa mo ngwaoboswa gonne di re ruta gore re seke ra lebala ko re tswang kwa teng.

Fashion-e ya segompieno e thusa gore mongwe le mongwe a kgone go apara se a ikutlwang a lokologile mo go sone. Mme ga se gore e rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna. Ke gore ka nako tse dingwe, banna ba na le go rata mebala e tlhapileng kana ka nako tse dingwe basadi le bone ba na le go rata mebala e e farologaneng e sa thata.

Ditiragalo tsa hisetori ka gonne go le gantsi, bogologolo basadi ba ne ba gatelelwa. Mme mo nakong ya gone jaanong, basadi ba na le go re ba fiwe tetla ya gore ba apare sengwe le sengwe se ba se batlang, ba lokologe ba sa ikutlwa jaaka okare ba gateletswe jaaka mo malobeng.